Fa di bank-a di itlhatlhoba, kopo ya karata ya sekolo, di tsaya tsia dingwaga tsa moithuti, tumelano ya motsadi, bosupi jwa go nna mo sekolong, bosupi jwa boitshupo, aterese le gore go na le motsadi kgotsa mothusi yo o tla tsenyang madi mo account-eng.

Fa o tlhopa karate ya kaloto ela tlhoko selekanyo sa kgolagano, ditshenyegelo, palogare ya madi a o ka a adima. Meputso kgotsa dikgatlho le polokesego ya karata. O ka bapisa karata ka go seka-seka ditshenyegelo tsa ngwaga le ngwaga. Dikhumo tse di fang le gore di tshwanela jang le mokgwa wa gago wa go dirisa madi.

Palo e e ntle ya kaloto e thusa go amogelwa ka mefelo e e botoka, mme e bosula e dira gore gonne thata. Go tokafatsa, duela ka nako, fokotsa dikoloto, se kope kaloto gantsi mme dirisa madi ka kelotlhoko.

Se ka kopa dikarata di le dintsi. O fe tshedimosetso e e sa siamang, kgotsa o seke wa leba ditshenyegelo. Tlhatlhoba palo ya gago ya kaloto mme o tlhophe karata e e siameng.

Go botlhokwa ka gonne go bontsha ditshenyegelo, melao le melemo go thusa go tila dikotsi le dikoloto.

Thuto ya madi e thusa batho go tlhaloganya kgolaganyo, ditshenyegelo le tefo le gore ba tlhophe karata e e siameng.

Dibanka di ela tlhoko hisitori ya kaloto, madi, dikoloto, dingwaga le lebaka. Tefelo ya kgolagano e e simololang e akaretsa sekai sa banka le kotsi.

Dintlha tse di molemo, go fa madi ka bonako le go thusa go duela ditshenyegelo fa madi a le mo kgaolong. Dintlha tse di borai go ka tlisa dikoloto tse dikgolo le ditshenyegelo tse di kwa godimo fa di dirisiwa thata.

Ditshenyegelo tse di tlwaelegileng, tefo ya overdraft-e, kgolagano mo mading a a fetang le dikotlhao fa o duela morago. Go tila, lebelela tekanyetso ya gago. Beya dikitsiso. Se dirise madi a a felletseng mme duela ka bonako.

Ditshenyegelo tsa overdraft di dira gore batho ba dirise madi ka kelotlhoko. Fokotsa ka go lebelela tekanyetso. Boloka madi, duela ka bonako le tlhophile account-o e nang le ditshenyegelo tse tlase.

Dikgetho, go boloka madi, go kopa kwa lelapeng kgotsa ditsala, micro finance kgotsa credit unions. Di thusa go boloka madi ka go tila kgolagano e e kwa godimo le ditshenyegelo tsa banka.

Banka ya maeto e go thusa go laola madi fa o le kwa ntle ga naga ka dikarata tse di lefisetsweng. Madi a ka ntle kgotsa account-o ya madi a mantsi. Melemo e akaretsa sekai se se botoka sa phetolo, tefo e bonolo le meputso. Go ka nna le ditshenyegelo tsa phetolo ya madi.